Merogo e mengwe e e sa itsegeng thata e go ka nnang molemo go e leka ke segwete, lerotse, thepe le dinawa.

Go jala mofuta wa maungo jaaka diapole kgotsa dipanana go thata ka gore di tsaya sebaka gore di gole, ebile di batla tlhokomelo e le ntsi thata.

Thero ya ditamati e na le matute mme o tle be o tsaya matute ao o ntsha dithoro tsa teng, o di omosa ka letsatsi. Mme ga o fetsa o tla be wa epa mosima o di tsenya ka fo teng. O di ka kupetsa ka mmu ga o fetsa e be o tshela metsi. Mme tsone ga di tseye sebaka le go gola di tle di be di ikgolela ga di fetsa go gola foo o tlebe o di rojwa.

O tla bo o tsaya peo o e ntsha dikutu. Mme dikutwana tseo tsa teng o tla bo o di tsaya o di tsenya ka fo teng ga mmu kgakala le tse dingwe. Mme ga o senna o fetsa o tla bo o di nosetsa.

Rooibos e na le melemo e le mentsi. Mme nngwe ya yona ke gore ga ena caffeine. Mme ga e tsena mo mmeleng e thusa thata ka boitekanelo jwa motho.

Dikgwetlho tse balemirui ba lebaganeng le tsona mo temothuong ke phetogo ya bosa le go omelela ga naga. Mme ke nagana gore balemi ba ka rarabolola se ka go ithuta thata ka setlha gore ba itse gore ba tshwanetswe ke go jala rooibos leng le neng.

Dikgwetlho tsa kgolo tse balemirui ba maungo ba lebaganeng le tsone gompieno, ke phetogo ya maemo a ikonomi le phetogo ya bosa.

Tsela tse dingwe tse dišwa tse eleng gore maungo a dirisiwa ka tsone, ke mo dilong tsa go tlola.

Dingwe tsa maungo a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng ke bo nariki, namune, perekisi le mengu. Ka gore ke maungo a e leng gore go bonolo go a jala.

Dingwe tsa merogo e e lengwang le jewang thata ke bo spinach-e, tamati, ditapole, khabetšhe, aneyanese jalo le jalo. Ka gore go bonolo go e jala le go e kotula.

Mabele le dithoro di na le seabe ka gore di na le dikotla ebile ke dijo tsa ngwao.

Ga go tewa wine farming go itsiwe e le kotulo ya diterebe. Mme diterebe ke dijalo tse di jalwang.

Go simolola tshingwana ya gago o tlhoka peo, dithulusi, chemical-e, dipala le dikgetsi tsa go sireletsa dijalo tsa gago.

Go lemiwa ga rooibos go thusa gore go nne le tsweletso ya biodiversity le gore lefatshe le sireletsege.

Dithoro le dijo tsa dithoro tse eleng gore di botlhokwa ke peo kgotsa thoro ya thoro ya flux-e, thoro ya hempe, thoro ya lephutsi, thoro ya se-family yona thoro ya sunflower. Mme di thusa ka fibre e leng gore e losilola mmele le di antioxidant tse di thusang go fokotsa bolwetsi jwa pelo.

O tshwanetse ke go nna le kitso ka setlha, ikonomi le phetogo ya maemo a bosa.

Rooibos e thusa ka gore e na le dikotla tse eleng gore di a thusa gore mmele wa gago o itekanele. Mme nonofo ya teng ke gore rooibos e na le di-mineral-e tse di sa siamelang mmele.

Nngwe ya ditsela tse dišwa tse eleng gore rooibos e dirisiwa ka tsone, e dirisiwa gape mo di cosmetic-ing tsa letlalo.

Merogo e dirisiwa mo dilong tsa go tlola gape, gore di kgone go re thusa go fodisa malwetsi a letlalo.

Ke ne nka roma kgaitsedi yame gore a tsamaye a ye go reka dijo kgotsa merogo e e tshwanang le bo eiye, digwete, khabetšhe, anyanese, ditamati, ditapole, diterebe, apole, dipanana. Ka gore tseo ke dijo tse e leng gore di phelang tse di le teng ko mmarakeng. Ebile ga o ka ke wa di tlhoka mo godimo ga moo di tlhwatlhwa tlase.

Kgolo ya thekenoloji e ama temothuo ka tsela e e siameng le e kgatlhisang ka gore go na le metšhini e e thusang ka go nosetsa le go jala dipeo. Mme se se dira gore temothuo e tsamaele ka bonako.

Mafelo a a farologaneng a na le mmu o e leng gore o farologane. Go na le mafelo a e leng gore a na le mmu o nonneng. Mme a mangwe kga ana mmu o nonneng ke ka foo fa o jala dipeo tsa gago ko lefelong le lengwe diperekisi tsa teng di monate. Mme ko lefelong le lengwe diperekisi tsa teng ga di monate. Mme seo gape se dira ke go farologana ga maemo a boswa ko di plek-eng kgotsa ko dipolaseng tse di farologaneng.

Maungo a na le seabe se segolo mo boitekanelong jwa rona ka gore a tswa mo tlhagong. Mme ebile o ka sega sega wa tsenya mo dijong tsa gago gore di nne le dikotla tse di feteletseng.

Maungo a botlhokwa mme ebile a na le di-mineral-e le dikotla. Ka gore ke dijo tse di rekisiwang thata. Ga di na di chemical-e. Mme ga e le gore jadiwa thata go raya gore go tlile go nna le tiro batho ba a thapiwa. Mme ebile ga e le gore di rekisiwa thata go tokafatsa le ikonomi, ka gonne madi a tsena.

Maungo a na le seabe se segolo mo boitekanelong jwa motsho. Ka gore a tswa mo tlhagong. Mme ebile o ka sega sega wa tsenya mo dijong tsa gago gore o fitlhele dikotla di le dintsi tota.

Merogo ke dijo tse e leng gore di a jadiwa. Mme ebile di na le dikotla. Mme ebile di na le di-mineral-e tse eleng gore di a tlhokega mo boitekanelong jwa motho. Mme ebile go molemo thata go ka dija letsatsi lengwe le lengwe.

Ke nagana gore batho ba rata go nwa rooibos ka gore e na le dikotla di le dintsi. Ga ena caffeine e thusa ka bolwetse jwa sukiri le pelo.

Ke akanya gore rooibos e na le seabe se segolo mo go rotloetseng temothuo le go e tsweletsa pele. Ka gore e rotloetsa batho ba temothuo gore re tlhoka dijalo tse dingwe tse di tshwanang le bo rooibos gore tikologo ya rona e sireletsege.

Ke ne ka tlhapa matsogo pele. Mme morago a nthuta gore kentshe rooibos o e tsweleng madi mobolomo. Mme ebile ke le tlhoko ke seke ka ntsha matlhare otlhe ka gore a botlhokwa.

O ne a apaya ditamati, ditapole le broccoli. Mme ebile ke ne ka di rata thata. Ka gore tseo ga o di jele o a kgona gore o di tlhakanya le tse dingwe tsa di-sauce-o.

Rooibos-o peo ya teng e nnyane thata mo go tse dingwe. Mme ebile setlhatsana sa teng se thata le go feta teye tse dingwe.

Ditlamorago tsa ikonomi ke gore e tokafatsa botlhokatiro. Mme ebile dijalo tsa dikgwebo di rekisiwa thata. Mme ga e le mofenyi ona o tshameka karolo e botlhokwa thata mo ikonoming. Ka gore e amogela foreign exchange e leng gore e kana ka dibilione. Mme temothuo ya morara e thusa thata ka gore bo rra kgwebo ba kwa nageng tse e leng gore di kwa magaeng, e ba tshegetsa thata le dikgwebo tsa bone.